Segologolo gone go apewa makgabe le di tshega, makgabe le ya basadi, di tshega ele tsa banna. Mme gompieno yana moaparo wa setso o kgona go segiwa ke bomme ba . Di segiwa e nna moaparo wa fashion-e.

Ee, o a apariwa moaparo wa setso, segolo thata bagolo. Gompieno yana moaparo wa setso o mo fashion-eng.

Ke moaparo wa maxhosa gonne mebala ya teng e mentle tota, le lesela le ba di dirisang le le ntle.

Nnyaa, ga ise tšone tse eleng gore di rotloetsa bana gore ba apare dilo tse dikhutshwane. Selo se e le gore se rotloetsa bana go apara moaparo o mokhutswane ke mafaratlhatlha a boitapoloso, dilo tse ba di bonang mo thelebišeneng le gone mo mogaleng wa bone.

Gantsi ditso di farologana ka mebala ya moaparo wa bone ya setso, le matlalo a diphologolo tse di farologaneng.

Mosadi o tshwanetse go simolola go apara mesese e me telele, e khurumetsang mangwele, o tshwanetse go rwala mo tlhogong go bontsha tlhompo ko ga bogadi le monna mo monneng wa gage.

Moaparo wa setswana wa setso ba o dira ka matlalo. Matlalo a o a bidiwa makgabe le sope. Makgabe ke a basadi mme sope ke sa banna.

Kamano e teng ya fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, e bua thata ka gore mokgwa wa mosadi o bona ka moaparo wa gage. Jaanong ke ka fao goreng, fa mosadi a nyetswe o tshwanetse gore a apare ka tsela e e le gore ya tlhomphega jaaka mosadi wa lelapa.

E tsone di se se tla ra di tshela mmogo ka gore, gompieno yana moaparo wa setso o setse o dirilwe fashion-e ka go ka rukiwa mo tseleng e leng gore ke moaparo hela o o tlwaelegileng wa fashion-e ka masela.

Netefatso e iriwang ke ditso tse dingwe ke go ka ruta bana ba basetsana ba santse ba le bannye gore ba itshware jang, ba apare jang. Ke gone se eleng gore go na le dimoetlo e tlhole e diriwa mo ditsong tse dingwe jaaka mazulu le maxhosa go diriwa bo imembezo dilo tsa go tshwana le tseo.

Ee, yone ya e rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna. Ka gonne yanong ira gore go ska gwa nna o kare ba bangwe ba kwa godimo ga ba bangwe. Le gore ke a dumelana le metlha le se e le gore fashion-e ya se dira. Ke a dumelatsana le šone gore go nne le tekatekano mo gareng ga basadi le banna.

Go ya ka nna fa nako ha e ntse e tsamaya, go nna le diphetogo. Mme diphetogo tseo di ama bo mme le borre. Ke ka fao e leng gore gompieno bo mme ba ka bong ba apara ka tsela e farologaneng le ya pele. Le kgang ya gore gape boleng, o kgona go ka reka mefuta efeng ya moaparo. Go ya ka gore o kgona go ka reka mefuta efeng ya moaparo